Moratuwa atjhe, di tifiso tsa karete ya hao reka ka sekolo di tlo nyoloha jara e tlang, jwale ka nnete ke bona e tla re imela rona. Haholo jwang re na le bana ba banyenyane ba ntse ba na le ditlhoko tse ngata tjena. Jwale ne ke re mpe re e tlohele hobane bongata ba dintho re se re di rekile ka mona ka tlung. Ha e ba hona le nthwe ngwe hape re ke nahanang ho re mohlomong re ka e hloka. Ke nahana tla mpe re e beheletse. Hobane ka nnete e na ya ho re e be re tlo patala sekoloto se seskana kana, ke bona e tla re imela.

Dumelang le kae ntate Mokoena, ha monate. Ntate ke phone-a mona le mabapi le account ya sekoloto, e kileng kae bula ho lona mono di bekeng tsa ho feta mona. Se le beke tse pedi jwale, ke bona ho se na motho a kgutlelang ho nna a mpolella ho re na account e lokile kapa ha e ya loka na. Jwale ke batla ho tseba ho re na e be bothata ke eng, kapo re re ho hong ho ke tlamehile ke ho romele, kapa hona le pampisana tse ding tse shotang tse ke tlameha ke di romele na ntate? Ne ke batla ho tseba seo?

Dumela le kae ausi, ha monate. Ke ke phone-a tjena, ke batla ho tlo utlwa ho re na ha ke batla ho fumantshwa sekoloto sa nako e kgutshwane. Ke tlameha ke etse jwang? Ke motho a sebetsang, jwale ke batla ho tseba ho re mohlomong ke mangolo a feng e le tlo a hlokang ho lona moo bankeng ho re ke kgone ho re ke fumane sekoloto sena. E bile ne ke batla ho tseba ho re na ka kgwedi ha ebe ke ya se fumana sekoloto, le tlo batla ho hula tjhelete e kae mokgolong wa ka. Ke a leboha.

Dumela motswalle, ngwaneso ke utlwile ho re o felletswe ke mosebetsi. Tjhe, Ke taba tse bohloko tseno mare hee ono tseba ho re hona le nthwe ho thwang ke UIF. Ke utlwile ho thwe UIF e etseditswe batho ba tshwanang le wena tjena, ba kileng ba sebetsa, ba ne ba e hulelwa kgwedi le kgwedi. Ha o se o feletswe ke mosebetsi o ya ho bona mono, batla ho thusa ho re mohlomong kgwedi le kgwedi ho be le ho hong nyana ho o fumanang for kgwedi tse tsheletse ha o ntso o batlana le mosebetsi.

Dumela mme, eya mme Seboko. Ho lokile mme o re ha o hopole o nka sekoloto ho rona mo shopong. Ke kopa nomoro ya hao ya boitsebiso ketle ke sheba ho re na ha o hlahele na ho rona mona metjhining. Ke a leboha mme ke di fumane, atjhe mme ho rona mona wa hlahella ho re o ile watla shopong ka selemo sa twenty nineteen. E le ka leshome letsatsi e le la leshome ka May, wa tla wa tlo nka sekoloto ebile o ila hla wa reka hona letsatsi leo, dieta le mokotla. Eya mme ke kopa o tlo nahanesise hantle, o tla bona le wena ho re o tla hopola ho re o ile a tlo nka sekoloto dankie.

Ntate le kae, hamonate. Ne ke phone-a mabapi le taba ya tjhelete e kadingwang mono bankeng ho re bana ba ye sekolong. Eya ntate ne ke batla ho utlwa dintlha jwaloka ha ke le mme a sebetsang mane makitjheneng mane. Ke batla ho tseba ho re na, e be le nna na nka kgona ho fumana kadimo e o ya tjhelete. E ya ntate, ho lokile, ke tla tla ka tsona ntho tseno tse le di hlokang ke kgone ho re le nna ngwanaka a tla kgone ho ya sekolong selemong sena. Ke a leboha ntate.

Dumela mme, eya ngwaneso bophelo ntse bo . Tjhe ke ya e utlwa ntho llang ka yona, empa nna ke ne ke re ha jwale tsetela ho matlo a bodulo. E re ha o ntso fumana tjhelete ena ya rent-e, ebe o ntso e beha ebe o a kopanya le ena o nang le yona. Ha se eketsehile ka mora dilemonyana, ebe hee ke hona o ka nka tjheleteng e ngwe, o yo patala ho re o kgone ho reke lefatshe. Ebe hee ka mora mono ke hona o tla le rekisa. Empa ha jwale nna ne ke re o qale ka ho tsetela matlong a bodulo, hobane ona ha sale teng a o kenyetsa tjhelete.

Ha e molaong kgwebo ya bo matjhonisa. Hobane batho bana ba inkela dikarete tsa batho tse ba kgolang mekgolo ya bona ho tsona. E bile ba nka, ba nka le tsena tsa bo nkgono tseo ba kgolang tjhelete ena e ba e fuwang ke mmuso ho re ba iphedisa ka yona. Ha ke nahane mmuso o wa e tseba taba eo. Jwale nna ne ke re mmuso ha o tshware batho ba na ba ntse ba etsa ketso tsena tse mpe tsena tsa ho nkela batho dikarete tsa bona, tseo ba kgolang ka tsona. Kapa ba ba thuse ho re ba, ba be molaong ho re ba tlohele ho etsa ntho tse mpe tse ntse ba di etsa tsena, tsa ho nkela batho dikarete tsa bona tse ba kgolang ka tsona.